Izikole zingabambisana nohulumeni ukuze uhulumeni akwazi ukuthi atholele izikole ama-sponsorship. Njengoba kusuke kuzoba nomcimbi wezemidlalo wamazwe, kudingeka ukuthi kube nama-sponsorship azo-sponsor-risha lowo mcimbi amaningana impela, ukuze umcimbi ube nemiphumela emihle.

Indlela okungenzeka ngayo ukuthi imicimbi yezemidlalo yamazwe ikwazi ukuthi ifinyelele kubafundi abavela ezizindeni ezihlwempu, ukuthi kube khona ama-sponsorship, kube khona ama-campaign, nokuthi imenyezelwe komabonakude kanye nakuma-radio. Kuphinde kubhalwe nakumaphephandaba, okanye kube nemicimbi or imibhidlango ezokwazisa zona lezi zona labafundi laba abahlwempu ukuthi kuzoba khona into ekanje ukuze bazilungiselele nabo.

Izinhlelo zosizo zomphakathi ezilesekayo iqembu lami, la sine-day care ekwazi ukuba i-sponsor-rishe iqembu lami. Siphinde futhi sibe nesonto ekubizwa ngokuthi i-Assembles of God ekwazi ukudonethela ukudonethela iqembu lami, ukuze nalo liqhubeke lisimame, liye phambili.

Imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe ihlanganisa imikhosi yokudla ngokuba ikwazi ukuthi inikezele ngokuba uma kukhona owinile u-number one, u-number two, no-number three, kube nemiklomelo abazoyithola uma befinyelela kulawo mazinga.

Imidlalo engingathanda ukuyibona ifakwa kulelu hlelo, kungaba ibhola lezinyawo elizokhahlelwa ngabafana, noma kube i-netball eyizodlalwa ngamantombazane. Ngoba uma ngabe abantu abasha kukhona into abayenzayo, lokho kwenza ukuthi bangazifaki kuzidakamizwa. Babe nesikhathi sokudlala ukuze bangazinaki izinto ezizogcina zibafaka enkingeni ngelinye ilanga.

Izikole zingaqinisekisa ngokuthi zimemezele njalo uma kuzoba khona ama-sports endaweni thizeni ukuze kuhlanganyelwe bonke abafundi bakwazi ukuthi bahlanganyele kuleyo mbhidlalo noma kulowo mcimbi, ohlanganisa abafundi bezikole ezehlukahlukene.

Izikole noma izinhlangano zingakugqugquzela ukubandakanya ngokuba zibe nezinhlanganyela kuma-community meetings, noma zimemezele emsakazweni ukuba kuzoba nezemidlalo noma imicimbi yamazwe ngamazwe.

Imihlomulo eyatholakala kwaba ukuthi ababephume phambili bathola isizumbulu semali, futhi yabahlanganisa ngokuba wonke umuntu abe khona kumcimbi thizeni wama-sport owawukhona, futhi wonke umuntu wayebamba iqhaza. Kungabe kwakungabadlali babedlala ibhola kanye nababesekile ama-supporters aye eseceleni.

Indlela yokugqugquzela ukuhlanganyela okulinganayo kwezemidlalo phakathi kwabafana namantombazane. Uma ngabe abawinile bezothola umkomelo ka-five thousand, kumele abafana bathole u-five thousand ngokulinganayo namantombazane. Kwabawinile uphinde baphinde nabo bathole futhi u-five thousand.

Umahluko omkhulu ukuthi iqembu leli lami engilisekayo lisafufusa ngoba lisemakhaya, bese kuba iqembu eliphikisayo nalo selivele selisezinkundleni ezinkulu. Ingakho kunomehluko omkhulu.

Angizange ngijabule neze ngoba iqembu lami engilisekayo alizange liwine, futhi ngangikade ngifake imali enkulu ngoba ngizitshele ukuthi lizowina. Ngaluza kanjalo-ke ngagcina ngingayitholanga nemali yami engangiyifakile. Kwaba kuhlungu kimina lokho ngoba angizange ngiluze nje ukuthi iqembu lami aliwinanga, ngaphinde futhi ngalahlekelwa na imali enkulu engangibheje ngayo.

Izinhlelo zokudlala ezikwi-inthanethi zingakhuthaza abafundi ukuthi bangabi nesikhathi sokucabanga izidakamizwa, kodwa babe nesikhathi sokuthi badlale ikakhulukazi imidlalo etholakala kwi-inthanethi.